Mina Sibongile ngibona ukuthi, imithandazo le eyenziwayo nemikhuba eyenziwayo ngesikhathi sokuzala ngibona ukuthi ibaluleke kakhulu, kakhulu kunakuqala. Ukuthi, nabavelayo abazoza bazi amasiko ukuthi kwamele makube kukhona ozovela kwenziwe amasiko nemithandazo ukuze yonke into izohamba.

Sibongile insizwa ngingayiluleka ngokuthi manje ngoba iseyinsizwa, koda akusho ukuthi makeyinsizwa kwamele adlale ngendlela engekho right. Angagijimisi izintombi kakhulu ngoba ezitshela ukuthi hhayi mina senginsizwa. Aziphathe kahle njengobunsizwa ukuthi zizokhona ukubonela kuye abe yisibonelo esihle.

Sibongile, ngibona kakhulu mangifunda lana ngibona kakhulu kuhlukenwe kakhulu kakhulu kakhulu ngoba, kungathi ngoba sowusenyuvesi, sekuthiwa isiZulu ngoba umZulu isiZulu kwamele usibukele phansi sekuhamba isingisi phambili. Ngibona kungento kungasiyinto enhle leyo. IsiZulu namasiko ungawalahli noma ngabe ukuphi. Ungawalahli uhlale unawo uhamba nawo.

Engizithandayo isencane lengane, ichaza ukuthi, umakoti noma ngabe usekhule kangakanani ungena emshadweni kodwa uma efike lapha ngoba uma esefikile lapha usemthatha njengomntwana. Angahlukunyezwa aphathwe kahle njengomntwana. Eyesibili, ukuthi ubomunyakazisa uma elele, uma umakoti unyakazise indoda uma ilele . Makube awumnyakazisi, uzohamba aye ngaphandle abone ngazuthi wena awunandaba naye manje kwamele ubomunyakazisa.

Mina Sibongile into engiyibona ngobuchwepheshe iguqule kakhulu izindawo zasemakhaya. Zasemadolobheni iy'guqule kakhulu ngoba manje sekuyafowunwa. Ekuqaleni kwakumele ukuthi nibhale incwadi ifike ngeposi. Uma eyibhale namhlanje iyohlala mhlampe amalanga . Nje ngefoni, sewuvele nje ufone yonke into ihambe .

Mina Sibongile indima engiyibona idlalwa abaholi bakamoya ekuholeni imikhuleko. Eyokuthi uma bethandaza, uma bethandaza yonke into uzwe ngaphakathi, uzwe ngaphakathi ukuthi hhayi ngempela lo muntu sekesemoyeni kwawena uze uzibone ngathi sewusemoyeni. Kujule kujule ngaphakathi .

Umlando omude. Le mfashini endluliselwe kimi, idluliselwa yilunga noma umngani ngoba kwakuyinto wayeyigqoka. Wayeyigqoka ezinsukwini zabo. Kwathola ukuthi akafuni ukuyilahla noma ukuyipha umuntu angamazi, wabona ukuthi ingcono ayinikeze mina. Izoba umlando nakimi ngiyindlulisele kwabanye. Ngizizwe ngijabule kakhulu, ngizizwe ngijabule kakhulu ngoba, ubethi noma eyigqokile, ngangiyithanda. Ngangiyithanda kakhulu, kodwa uthe uma eseyindlulisa kimi, hhayi ngathokoza, ngathokoza lokhu okweqile.

Indima edlalwa amadlozi emikhosini wamadlozi. Indima ehlonishwa ukundlula wonke imikhosi edlalwayo. Indima edlalwa amadlozi ibaluleke kangangokokuthi akunawo nomuntu ongacabangela ukuganga. Nowokuganga emcimbini ngendlela ehlonishwa ngayo. Ihlonishelwa ukuthi, uyakhona bayakhona ukuthola into, bayakufundisa nawe ukuthi uma kungenzeka ungene edlozini, uyazi ukuthi kuzomele usebenze ukuthola into. Noma uyo usuyosebenza abantu, ubasebenze ngokweqiniso.